Uya nga ha nṋe hi ndi takalela u reila goloi tshikhala tshi tshipfufhi mara ndi vhona ungari khamusi zwikho itiswa nga ngori a thi athu ḓowela u reila, huṅwe ndi kho ḓi ofha nyana fhethu hu nonga fhethu hu na dzi goloi nnzhi nnzhi ndiya pfha ndi khou ḓivha na nyofho fhedzi ha ndi pfha uri ndi takalela u reila goloi lwa tshikhala tshipfufhi.

Hai ha thi muthu ane nda tama u ḓi wana ndi na thekhisini yanga linwe la maduvha. Ndi a tama uri vha dzula vhuponi vha hashu vha leludzee kha sia ḽa zwiendedzi fhedzi a thi tami u vha na thekhisi i ne ya vha yanga, ndi tshi arali ndi ngauri ndi vhona hu na vhathu vhanzhi vhane vha khou lovha vha tshi kho thuntshana nga kha bisinese heinoni ya dzo thekhisi. Zwino ndi soko pfhesesa uri ndi tshe muṱuku uri ndi ḓi wane ndi khou ṱangana na dzinndwa dzo ralo, ndi pfha uri a si zwithu zwine nṋe nda zwi tama uri zwi vhe hone kha vhutshilo hanga zwino ndi ngazwo ndi tshi ri thi tami u vha na thekhisi ine ya vha yanga a thi tami fhedziha hi ndi a tama uri vha dzilapo vha vhavhe vhathu vhane vha leludzelelea zwitshiḓa kha zwiendedzi.

Zwithu zwine na faneli u zwi sedza ndi uri moḓoro u kha tshiimo tsha vhuḓi na ngauri ndi zwa ndeme uri u wane moḓoro une wavha kha tshiimo tsha vhuḓi uri u sa ṱangane na dzi khakhathi, wa dovha wa sedza uri oyo moḓoro u ṋamedza vhathu vhangana u namedza vhathu vhangana ndi vhathu vhangana vhane vha kho ṱuwa ṱuwa navho.

Tshumelo dzine dza nga vho Uber na vho Bolt ndi vhona dzi tshi kho leludzela vhathu vhuponi ha dziḓoroboni nga maanḓa, ndi vhona dzi kho shandula matshilo a vhathu ri tshi khou swikelela dzi ṱhoḓea dza vhathu kha tshitshavha ngauri a dzi a kona uri dzi ṋamedza vhathu vho vhalaho nga yeneyo tshelede nthihi ine wa badela yone. Zwi sa fani na uri u badele thekhisi ine u kho badelwa muthu muthihi nga muthihi ende heyo thekhisi a i kho ḓou tsitsa ya hawo. U wana uri mini u na mihwalo zwino ndi vhona u nga ri Uber na Bolt zwi kho leludza nga maanḓa ngauri musi ri na mihwalo ri ṋamela dzone dza ya dza ri tsitsa hanefho hune ra dzula hone ra swika ro vhulungea ra swika na mihwalo yashu, ndi vhona u nga ri dzi kho leludzela zwi khou dzi khou swikelela ṱhodea dza tshitshavha nga maanḓa na u fhirisisa.

Khaedu khulwanesa dzine vha ṱangana nadzo ndi vhona u nga ri ndi u ri vha ṱangane na zwigevhenga vha pfhe vha songo tsireledzea, ndi vhona u nga ri ndi khaedu khulwane ngori ngauri zwine vha vha vho zwi hwala nga ngomu ha maṱiraka ndi zwithu zwine wa wana uri kha musi hu na vhathu vhane vha khou zwi sala murahu hu na vhathu vhane vha khou zwi ṱoḓa. Zwino ndi vhona u nga ri magondoni hune ha tshimbila na maṱiraka if ha nga dzula hu na mapholisa kha musi zw tshifhinga tshi lapfu magevhenga anga litsha u vha sala murahu.

Hai nṋe a thi a thu u ḓi wana ndi khou fhufha nga bupho ndi tshi kho endela maṅwe mashango, fhedziha ndi zwithu zwine nda zwi tama uri ḽiṅwe ḽa maḓuvha zwi nga vha hone kha vhutshilo hanga ḽiṅwe ḽa maḓuvha zwi nga ya zwa itea vho kha vhutshilo hanga.

ndi vhona u nga ri khaedu dzine vha nga ṱangana nadzo ndi uri kha musi vha ḓi wane hu na muthu ano kho to ḓi ha vha uri mini vha nga si kone u lindela ngauri vha khou tshimbila nga bupho ḽine ḽa tshimbila muyani a zwi fani na musi u khou tshimbila nga goloi ine vha nga kona u ima giratshini wa ḓi vhudza uri u kho lindela muthu.

nda wana uri arali nda wana uri moḓoro wanga wo tswiwa nd ndi nga vhidza ma security a moḽoni uri a nṱalutshedze uri moḓoro wanga wo sendedziwa nga nḓila ḓe, nda arali vha sa kho mpfesesa nda i nda foinela mapholisa uri a ḓe a nthuse.

Hai a thi athu ḓi wana ndi khou ima line ya uri ndi dzhene ya u lindela u dzhena nga ngomu ha thekhisi.

uya uri ndi vhone mafhungo nga ono pfala nga ha goloi heyo ine nda kho i funa hi, ndi nga ya ha makhanikhe vhathu vhane vha lugise dzi goloi ndi pfesesa uri so ndi muthu ane a kona u lugisa goloi huna zwinzhi zwine a ḓivha zwone nga, goloi huna zwinzhi zwine a ḓivha ngauri goloi i soko i nga nḓila ḓe kana u arali wo itea min.

Hai kha vhupo vhune nṋe nda dzula khaho ndi vhona zwi songo zwi songo tsireledzea uri vhathu vha tshimbile vhusiku ngauri huna zwinzhi zwine zwa itea u a wana vhathu vha tshi khou thuntshiwa, vhathu vha tshi kho xela nga nṱhani ha u tshimbila vhusiku, so ndi pfhesesa uri a zwi ngo tsireledzea uri vhathu vha ḓi wane vha tshi kho tshimbila vhusiku. Vhathu vha tshimbile ḽotsha vhathu vha tshimbila ḽi tshi kha ḓi vhonadza ngauri huna zwinzhi zwine zwa kho itea kha vhutshilo ha zwino ende ro lavhelesa na uri musi muthu arali o kha wanulusea uri hu na mulandu a ya fariwa ha dzuli maḓuvha manzhi dzhele kha vhutshilo ha zwino, u khoḓi wana vhathu nga tsha matshelo tsha hone vha hone dzi badani vha tshi kho tshimbila zwine zwa amba uri mini vha khou yo dovholola vha ita hoyo mulandu we vha vha vho ita wone, a zwi ngo tsireledzea na luthihi.

ndi ngoho ndi khou tendelana na hato mafhungo a uri u nga wana uri vhadzulapo a vha a kona u swikelela a vha khou kona u swikelela masheleni a uri vha kone u badela na mbilahelo dza tsireledzo ngauri ro vhuya ra a ḓisa mafhungo manzhi a uri kha Bolt hu na vho nnyi nnyi vho xelaho. Kha Bolt hu na vho nnyi nnyi a ṋeiwa o no reila Bolt ane u shavha na grocery muṅwe muthu, zwino ndi vhona ungari hu na vhane vha vhilahela nga tsireledzo vhu nga nṋe, na nṋe ndi a ḓi vhalelela nga tsireledzo ndi a pfha ndi khou ofha zwino ndi ya ri hezwi ndo vhidza Bolt information ya hoyu mureili ndi aya nda i ye nda i sendela muṅwe muthu uri na musi arali haga toupfi ndo xela a kone u ḓivha uri hoyu muthu o tou ṋamela goloi ifhio.

Hai ndi vhona uri vhuima thekhisi a vho ngo tsireledzea vhusiku kha vhaṋameli, ndi vhona zwi vha songo tsireledzea na luthihi.

Zwine vha nga zwi ita khamusi ndi uri vha si tendele muthu muhulwane a tshi tshimbila a yeṱhe, sa musi tshi ḓivha uri zwa zwino shango a ḽi ngo to luga.

Eya nndwa dza thekhisini dzi kwama u ya mushumoni nga nṱhani uri arali ha vhuya havha na nndwa thekhisini, u ya wana uri vhathu a vha tsha kona u fara tshifhinga tsha uya mishumoni.

U hwala vha nameli nga nḓila yo kalulaho zwi na masiandoitwa ngauri, zwi vha zwi songo luga ri tshi lavhelesa uri goloi vha tshi kho lemeliwa kha tsireledzo ra lavhelesa uri vhathu vha to yo goloi ya tou wana accident ḓiraiva uya kona u fariwa nga uri u vha wo ṋamedza vha ṋameli nga nḓila yo kalulaho, wana vha si tsha wana na dzi tshelede arali vho vhaisala.

Zwi tshi ḓa kha zwi endedzi a u ngo tea u ḓitika nga muthu ngauri muthu a nga u shonisa nga vha na masiandaitwa a si a vhuḓi a uri kha musi wa diwana u khomboni.

Ndi vhona u nga ri zwine zwa nga itiwa ndi uri, dzi thekisi dzi si to ḓura vho uri vha nameli vhaṅwe na vhaṅwe vha kone u namela futhi hu vhe na u ṱhonifhana nga ngomu kha thekhisi.

Hai a thi thu vhuya nda kwamea nga mugwalabo wa thekhisi dza bisi ṱhukhu lini, thi thu vhuya nda kwameya.

Zwi thusa nga maanḓa ngori vhathu vha hulwane vha sa koni na u tshimbila vhaya kona uri vha kone u dzhenelela ngo ri vha vha vha kho ḓivha uri huna zwiendedzi zwine zwa vha dzhia zwa vhaisa hanefho hune ha vha na vhuṱambo hone kana hune tshumelo ya u kho itelwa hone.

Khaedu dza vhuendi dzine vha aluwa vha ṱangana nadzo ndi dza uri, vha wana uri a vha khou kona u swikelela zwi endedzi kha musi zwi kho guma hafha hune vhone a vha nga kona u ye tshimbila vha swika hone, kana wa wana uri vha khou tsitsiwa kule na hune vha dzula hone ende vha sa kho kona u tshimbila.

Khaedu khaedu dzine vhareili vha ṱangana nadzo ndi uri u ya wana uri kha musi muṋameli u kho namela thekhisi a tsa so ngo badela, a tsa a songo badela o swikisiwa hanefho hune a khou ya hone, kana wa wana muṋameli a tshi kho soko dzhena a soko thoma u semana thekhisi vhareili vha vha sa kho fareya zwavhuḓi.

Ndi vhona ungari vha nga khwinifhadzwa ngao kona u shuma zwavhuḓi na vhathu, vha si vhathu vho no sokou semana ngori vhunzhi havho a vha koni u amba, vha amba nga matamba vha amba nga u semana, zwino vha kona u vha na vhuthu vha fara vhathu zwavhuḓi ndi vhona ungari zwi nga vha khwiṋe.

Ndi vhona u nga ri khwiṋe ndi uri vhathu vha kone u ḓivho u fara vhathu zwavhuḓi.

Ndi vhona u nga ri a hu si na vhu davhidzani vhukati ha muvhuso na vha dzi thekhisi nga tshifhinga tsha migwalabo, vha dzi thekhisi vha vhuya vha gwalaba ndi uri a vha tshe na ndavha na zwiṋe muvhuso wa vha u tshi kho amba zwone.

Zwa zwino nṋe ndi vhona ungari a huna zwine muvhuso wa kho zwi ita nga ro lavhelesa uri, huna fhethu hunzhi vhuponi ha mahayani une a huna dzi bada kana dzi bada dzo tshinyala, hune thekhisi hone khamusi wa wana dzi sa koni u swika fana kha vhupo hashu, thekhisi a dzi khou swika kha vhupo hashu dzi huma kha vhupo ha tsini zwine zwa amba uri tea u tshimbila nga milenzhe ri tshiya kha vhu ha tsini uri u kone u wana dzi thekhisi. Muvhuso u gai usa iti zwi gonṱiri vhuponi ha mahayani hune uri thekhisi dzi kone u tshimbila hoṱhe hoṱhe.

Migwalabo ya dzi thekhisi iya kwama nga mannḓa uya mishumoni ḓuvha na ḓuvha nga uri ha vhuya a vha na migwalabo ya dzithekhisi, zwi amba uri a u koni vhathu a vha koni uri vha ye mishumoni ngauri mini thekhisi dzi vha dzi sa kho shuma. Ma bindu nga wana uri a kho tea u valiwa nga nṱhani ha uri kha musi vhathu vho no shuma kha ayo mabindu a vho ngo ḓa mushumoni nga nṱhani ha uri a vha na dzi thekhisi dzine vha nga namela dzone.

Ee ndo no tshenzhela u engedzwa ha mbadelo nga u tavhanya, ende ndi zwithu zwine a zwi mpfara zwavhuḓi ro lavhelesa uri mbadelo dzi tshi gonya mi holo i vha i sa kho gonya ra lavhelesa na uri mishumo ikho konḓa, mishumo ikho konḓa, ra lavhelesa uri huna vhathu vhane a vhashumi vha ḓo kona hani u badela iyo mbadelo vha sa kho shuma.

Ndi nga uri a tshiṋamelo hetsho ndi tshiṋamelo tshine arali tsha u sia tsho u sia, a hu na u ḓo vha wa tshi wana futhi tshi tshi dovha tshi tshi pfhuka nga hanefho, ndi vhona u nga ri a tshi ngo tou leluwa uri u tshi shumise na luthihi.

Hai, ndi vhona u nga ri zwi dzhia tshifhinga kha musi dzi thulusi dza hone dzi a konḓa u wanala.

Ndi vhona u nga ri vha nga tou vhalela mithethe ya uri kha musi i fhira nga hafha nga mithethe ifhio na ifhio na ifhio uri vhathu vha kone u ḓivha.

Vha nga setha limit ya uri okay hu ṋamela vhathu vhangana ngana arali vhathu vha fhira hetsho tshivhalo zwi amba uri tshi tshipfhuka tshidimela nga hafho a tshi nga imi,

Ee, ndi vona u nga ri u vha hone havho zwi ya shuma ende zwi a ṱoḓea ngauri zwi vha zwi khou ita uri hu vhe na vhuṱanzi ha uri hoyo muthu o renga thikhithi ende ndi thikhithi ya vhukuma, hu si vhe na vhutsotsi.

Kha vhupo hovhu hune nda dzula khaho zwo leluwa zwo leluwa fhedzi ri a zwi ḓivha uri vha radzithekhisi vha ya lwa na na na na na u shumisa dzi e-hailing fhedzi dzi vhe dzo leludza.

Yo fhambana ngauri Uber i tshazha per trip a i tshadzhi u ya nga ha muthu uri ndi vhathu ndi vha ngana zwino dzi thekhisi dzi tshadzha ngauri muthu vhathu ndi vha ngana, Uber u nga ḓi ṋamela ni vhanzhi na badela twendi rannda.

Ndi vhona uri ndi zwa ndi vhona uri ndi zwa ndeme u sherela khonani yau kana muṅwe muthu wa tsinisa shaka ḽau thiripi yau ya lwendo hune wa khou ya hone na uri ndi goloi ya hani ngauri zwi vha zwi si zwa zwi songo tou tsireledzea nga maanḓa uri u shumise e-hailing ngauri tshiṅwe tshifhinga vhaṅwe vha ḓiwana vha tshi khou kidnap kana vha tshi khou shavha na iwe, kana vha khou ya vha u tsitsa hu si hone. Zwino mara arali wo sherela muṅwe muthu na musi wa ngalangala vha vha vha na information ya uri oyo muthu o ṱuwa a tshi khou ya gai ende nga goloi ya ya ya ya hani.

Ndi ḓi pfha, ndi ḓi pfha ndi ndo ndi songo ku ndo kwata nga maanḓa ndi sa khou farea zwavhuḓi ngauri u vha na dzi Bolt dzi a ri leludzela nga maanḓesa ra ro fara mihwalo, dzi ya ri swikisa hune ra khou ya hone na mihwalo yashu fhedzi thekhisi dzi ri tsitsa badani ra tea uri ri hwalele mihwalo, ri ḓo i hwalelisa hani nga maanḓa u tshi wana uri kha musi muthu u dzula a yeṱhe, i kone u i farisa hani mihwalo, ra tea lavhelesa na ḽi fhungo ḽa uri a u tshi khou tshimbila vhusiku dzi ri leludzela.

Ndi uri vha si xele hafho hune vha khou ya hone, vha kone u ḓivha hafho hune vha khou ya hone, vha sa khou ita zwo u vhudzisa vhudzisa vha tshi khou ḓi tou zwi vhona kha founu dzavho.

Ndi nga takalela mureili o no kona u fara vhathu zwavhuḓi, a sa koli o no ḓivha u amba na vhathu nga nḓila yavhuḓi ngauri hu na vhaṅwe vhane vha ya semana, a vha koni u amba na vhathu kana vha sokou ambisa na vhathu nga nḓila ine vha funa ngayo vha saathu ḓivha uri ndi muthuḓe hoyu une vha khou amba naye.

Ndi nga zama u ripota kha kha kha app ya hone uri ndi hu na tshithu tshe nda hangwa, vha kone u amba na hoyo muthu kana arali hu na namba founu nda mu founela.

Ee, ndi vhona a tshi tea uri a humbele thendelo ngauri ri vhathu vho fhambananaho ende hu vha hu nṋe muṋameli ende ndi vha ndi khou badela zwino u tou thoma a ambedzana muṋameli uri ndi nga tamba nyimbo dza so naa.

Ee, ndi ḓi pfha ndi sa fareyi zwavhudi nga maanḓa ro lavhelesa uri dzi Bolt na dzi Uber dzi a ri leludzela ro lavhelesa uri nga maanḓesa ri na mihwalo minzhi dzi a kona u swikisa hune ra khou ya hone.

Ee, ndi vhona u nga ndi ngori vhathu vhanzhi vha vha vha vha tshi khou ṱoḓa u dzi shumisa vha sa yi mishumoni na vhane vha khou nwa mahalwa vha kangwa vha vha vha khou ṱoḓa u shumisa dzone uri vha kone u endedziwa u swika hayani.

Ndi pfha nga nḓila yavhuḓi ngauri na riṋe vhafumakadzi ri a kona u ḓi pfha ro tsireledzea ri tshi lavhelesa uri mini, ri a kona u requester dzi Bolt dza na dzi Uber dzo no reiliwa nga vhafumakadzi.

Ee, ndi ngauri vha vha vha tshi khou shavha uri vhaṋameli vha ḓo tshikafhadza dzi goloi dzavho ende vha tshi khou ḓi yo vha na dziṅwe dzi nyendo dzo endedza vhaṅwe vhathu.

Hai, hai, ndi vhona zwi songo tea uri u gonye nga nṱhani ha nyimele yo raloho ngori hu vha hu si na muthu o i ṋangaho.

Ndi nga mu eletshedza uri zwi a itea uri hezwi zwiambaro zwi swike nga murahu ha tshifhinga tshilapfhu a wane uri date ya u ya munyanyani i khou swika ha zwi saathu swika,

Ee, ndi vhona u nga zwi khou itiswa ngauri tshiṅwe tshifhinga kha musi u ḓo wana uri lwanzheni a hu khou tshimbilea kana tshikepe tsho ḓala.